Kgetlho la ntlha ke pogama sefofane ke ne ke tshogile go le tota ka ntlha ya gore ke ne ke ipotsa gore naa se sireletsegile le go re tlo fitlha ntse re sireletsegile naa, mme sefofane se ga nna ke satane kgetho la ntlha ke ne ke tswa ko Gauteng ke ya ko motseng wa Cape Town o ko Western Cape mme ke tsamaya diura di le tse pedi go fitlha ko teng.

Nna sefofane se ke setse ke se pagame empa fela ga se toro yame gore ke pagama sefofane gobane ke a se tshaba, ka ntlha ya gore sefofana ke nagana gore ga go ka e tsagala gore se nne gonne le kotsi ya sefofane ga ke tshepe gore go na le motho e le gore o tla tswa a phela if o teng e tlabe motho o e le goreng e kaba o mongwe o mongwe kgotsa ba bedi ka ntlha ya gore sefofana se tsamaya ko godimo dimo-dimo-dimo mo go maswe ge go ka nna le kotsi fela gore a gore batho botlhe ba ba tannang sefofane ba kannetse wa tlhokofala so ke mongwe wa batho ba se tshabang ke booi go pagama sefofane ga se toro gore ke tane sefofane gape-gape.

Tsala ya me ga a batla go ya ko Nigeria a ka sefofane o tshwanetse gore a tsamaye a kope go dira Visa ya gore a tswe ka naga a dire le one passport-o ya ge ga sena a di kry-a o tshwanetse gore a reke tekete, tekete ya sefofane a ka kgona go e reka mo internet-eng kgotsa ka kgona go tsamaya ko dikantorong tsa sefofane se ba batlang go se dirisa reka tekete ya ga gwe ko teng, ka ntlha ya gore re na le difofana tse tse di mefuta futa, mme company engwe leng wa sefofane e rekisa diketekete tsa bone, mme ga a fitlha ko ko boemelong o tshwanetse a ntshe ID ya gagwe ba mo fa tekete mme e tlo bontsha le gore sefofane se se tsamaya ka nako mang a fitlhe ko boemelong ba teng, go na le nako e ntsi before sefofane sa gagwe se tsamaya.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya me e siama e le tota, ka ntlha ya gore dibese di le dintsi madi a ba a patedisang a ko tlase go tshwana le madi a le gore a dirisiwa ke di-taxi, dibese tsa fo toropong ya rona di tsamaya ka nako ke nagana gore tsela tse di dibese tse di dirisiwang ka teng mo toropong ya rona ke tiro e le gore emanontlhotlho, e siame thata di tsamaya sentle ke ka mokgwa o ke ratang ka teng ga kena gore nka ngongoreg ga sepe ka dibese tsa mo toropong ya rona ka mokgwa o di berekang ka teng.

ke nagana gore e ne ele kakanyo e ntle mo go maswe go dirisiwe dikarata gona jaanong nyana, ka ntlha gore ga e karata ya gago o e tshwere o kgona go e beya, e sireletsegile le gore ga e senyege empa fela bothata bo ke nang le bone ke ga metšhini ya bona, ya se thekenoloji e gana go bereka ga o re o dirisa karata ya gago. Ke bona bothata bo ke nang le one ke nagana gore go tshwanetse go nna le tsela engwe gore ga di ke rata kgotsa metšhini di sa sebetse sentle ba ka kgona gore o dirise pampiri ela ya kgale gape gore o kgone o namele bese o kgone o ye ko o batlang go ya ko teng ka ntlha gore ga o sena madi gape mo pateng e tlo nna bothata.

Ke nagana gore se se dirang gore motho e nne mokgweetsi yo o matlhontlhonono mo dibeseng, ke motho o e leng gore o ithutile thata or o na lona maikarabelo kgotsa ke kgale a dira o ithutile go le gontsi o na le boitsetserepe ba gore kgala a kgweetsa. Mme go botlhokwa ka gonne batho ba ke bona ba re thusang tsatsi le letsatsi gore fitlhe ko ditirong tsa rona le gore gape motho o kgweetsang bese ga di tshwane go nna motho ba di nnotagi ka ntlha gore batho ba ba berekang ka dibese se ba tsoga ka masa e le ruri, ke batho ba e le goreng tshwantse ba phela ba tshwere nako, and ba ikemiseditse go bereka ka manontlhotlho ga ba kgweetsa dibese.

Ke nagana gore kotsi e le goreng ke kotsi tota e tlo go nna gore economy ya rona e tlo amega ka ntlha gore if batho ba dibese ba strik-ile batho ba le bantsi ba ka se kgone go fitlha ko ditirong, and dikhamphane e gore ka lone letsatsi le o di ka se kgone di ka dira, and seno sotla emisa naga otlhe ka bophara ka ntlha gore batho ba le bantsi ba dirisa dibese go ya ko tirong, mme e tlo ema dikhamphane, ya ama le ikonomi ya naga, mme e ama gape le babereki ka ntlha gore madi a bona mafelo a kgwedi batlo kry-a le gore ga a felela.

Ke nagana gore go ya ka nna dibese di filwe nako ka ntlha ya gore, go seke ga nna le metseletsele ya dikoloi tse dintsi mo ditoropong and e le gore gape batho ba robala ba itse mabaka a bona gore ka nako e rileng santse ba emele bese so ke nagana gore ga go ntse yalo e fa batho botlhe nako e ntseng sentle gore ba kgone ba akanye tsatsi la bone gore ba lebaka le ntse yang ke go ya ka nna gore mosola wa gore di bus ditsamaye ka dinako ke a feng.